Lezi ngubo ziyayidlala indima enkulu emphakathini, kakhulukazi makwenziwa imicimbi ehlukene njengemcimbi nje efana nemishado yesintu. Lapho okuthiwa khona wonke umuntu kumele avunule, akhiphe imvunulo yakhe. Singabantu nje emphakathini abahlukene naloyo uvunula okwakhe, kuba kuhle nje akekho obuka omunye kabi ukuthi uvunule kanjani. Kahle hle zidlala indima enkulu ngoba zikufashi nje, wonke umuntu uyayijabulela imvunulo ayigqokile. Noma ngabe kuthiwa wumcimbi womphakathi kumele bonke abantu bavunule bayavunula nabantu bonke, kube kuhle nje. Imvunulo kahle hle yamanje inhle ngoba iyathandeka nje ebantwini nasemphakathini iyathandeka. Umuntu makavunulile nje bayamujabulela abantu.

Ngiyacabanga, ukudla lokhu kwamasiko noma ukudla loku okwenziwayo mangabe kuthiwa imcimbi, imisebenzi wamakhosi, kuba wukudla okesekhetheleni eliphezulu. Kuyahluka kona kancane kunokudla esikujwayele ngoba lo kudla loku kuba wukudla nje okuhlukile ukudla kwamasiko. Akubi ukudla loku thina esikudlayo, kuba wukudla lokhu okuthiwa nje akunamasaladi, ukudla nje okuhlukile. Kodwa nje kuba normal-i vele njengokudla kwemicimbi. Ngicabanga ukuthi kuhluke ngokuthi khona kuphekwa inyama kube yimapapa, kube yiy'tambu, kube maklabishi, kube yimathanga, akubi namasaladi.